Abuti ngwanenwa o sentse playlist ya ka ha ne ke mo kadimme phone. Ka nnete o nkutlwisitse bohloko haholo, empa ke tla leka ho bona hore ke kopanya jwang dipina tseno tsa ka tseo a di sentseng.

Hello hore o kene internet-eng ya hao leka ho tima founu ya hao kapa hona ho isa sefofaneng pele ebe o kgutlela o e laete hape, hore inthanete ya hao e be hodimo haholo, e be ka mora ha moo wa light-a Wi-Fi ya hao. Ebe o kenya di di dintho tsa hao tseo tlamehang ho di kenya. Ka mora ha moo, ke a o tshepisa hore ka nnete o tla kopana le marang-rang hantle ka nepo. Connection ao e tla be e .

Eya ho bobebe haholo ha o mametse puo ya hao kapa hona o mametse ditaba ka puo ya hao. Ene puo ya ka nna e teng e kenelletse di-platform-ong tsa streaming hobane ho na le mokgwa wa hore ke fumantshwe ditaba ka leleme la Sesotho mme jwale ke fumana hore taba ena e etsa maphelo a rona bobebe ebile re kgona ho fumana dintho ka nepo. Le yona ditaba kapa yona information e tlang hore re kgona ho e utlwa ka nepo.

Ke le motswadi, ke tlo tsebisa bana ba ka bohlokwa ba Wi-Fi ebile le hore ke ba kgothalletse hore ba ye teng library ho ya etsa di homework kapa mesebetsi ya bona ya sekolo e ba e fumaneng. Le hore haeba ba bang ba batla ho batla mesebetsi ba ye ba lo batla mesebetsi ka yona inthanete eno no ya library, hobane ho tla ba bobebe for bona ho bona hore ba ba ba thusehe.

Hello, ka nnete ke swabile haholo mabapi le tshebetso ya lona ho tla ho tsena tsa di-internet. Ke rekile data ya ka ya mashome a mararo empa e se e fedile hona jwale. Ke ne ke lebelletse mohlomong ho tla e sebedisa nako e telele hobane ke ke kgolwa hore ke tjhelete e ngata haholo for hore hora e ka sebetsa. Empa jwale ke swabile, ke ne ke kopa hore le nthuse ka tsela ya hore ke fumantshwe mokgwa wa hore ke fumane ho reka data ya internet e bobebe e maemong a hantle, e rekelehang.

Ke tla qala pele ke kope tshwarelo ho batho bao ke shebelletseng video le bona. Mme ka ba tsebisa hore video ena ke nka marang-rang mona e hlalositswe hore ke video e monate e senang dintho tse nyontshang. Empa le nna ke maketse jwalo ka bona, ha se ba maketse hore na ho etsahala eng ho seo re se shebileng. E tla ba ka mokgo, ke swabile ka teng ebile ke re ha mpe re tlohelle ho e shebella.

Playlist-i ke mokgwa oo o kopanyang mmino ka ona. Wa o etsa ka dihlopha ka mokgo o batlang ho latellana ka ona kapa ka mokgo o batlang ho mamela ka teng. Mme playlist o e fumana ho ntho ya mmino founung ya hao kapa yona khomphutheng ya hao moo ho nang le dipina. Ebe o hlopha hlopha mmino wa hao ho ya ka ona mohlolomong ke re, ho ya ka genre ya gospel, o ka etsa mmino wa sedumedi ka yona. Mme wa etsa mmino wa mmino wa manyalo mme wa etsa mmino wa jaife jwalo jwalo.

Mmuso o ka fana ka data tsa mahala mohlolomong kantle le ho fana ka data tsa mahala bonngwe le bong. O ka etsa di Wi-Fi mabapi le metse. Mme batho ba fumana hore moo Wi-Fi-eng ba tla thuswa ka tsona di data ba kgona ho etsa dintho tsa bona. Ke ka mokgwa oo ke nahana mmuso o ka fihlella setjhaba sohle.

Router ke , ke mofuta wa ntho e sebetsang le Wi-Fi. Router mohlomong lo re bua ka ya pokoto. Ke eo o tlabe o kenya Sim card se nang le data ho yona. Ebe o fumantsha hore le kgona ho connect-a le le bahlano kapa ho isa ho borobong. Hape ho na le router tse ding tse kgolo, e leng tsa ka tlung tseo le tsona di kokotellwang kapa hona ho beuwa maboteng a ka tlung. E leng hore e tlo sebetsa hona jwalo ka e ntse e tshwana le ya pokotho empa yona e le e dulang ka tlung.

Ha Wi-Fi ya ka e tima, ke ntse ke sebetsa ke tlo leka ho e tima mme ke e light-e hape. Ebe ke etsa ke connect-e hape hore inthanete ya ka e sebetse hape .